Itumente yebhola ekhatywayo, owu, yeza namathuba amaninzi omsebenzi ngo-twenty ten. Abantu abathengisa ukutya esitalatweni, ibhizinesi yenyuka kakhulu ngokuba kwakukhona iindwendwe eMzantsi Afrika. Abantu abashishina ngeendawo zokulala laye lenyuka iqondo lebhizinisi ngoba kwakufike iindwendwe ezaziza kudinga iindawo zokulala eMzantsi Afrika. Iivenkile zokutya nezempahla nazo yenyuka kakhulu ibhizinesi ngoba kwakufike iindwendwe abantu abathanda ukuthi xa bebe vizithele eSouth Africa bahambe nezinto ezinophawu loMzantsi Afrika xa bebuyela kumazwe abo.

Umcelimngeni ondingabe ndijongene nawo elokishini azikho iindawo zokuqubha. Elokishini izikolo azinayo indawo exhasa ukuqubha, akekho notishala okhuthaza abafundi ngokuqubha. Umcelimngeni onawo kukuba kuza kumele uhambe ibanga elide ukuze ufikelele kwiindawo ezineepuli. Ixesha elininzi abazali babantwana abafunda elokishini abathathi ntweni, abakwazi ukubhatala imali yokuba umntana aye kwezi ndawo ziza kumnceda zimxhase isakhono sakhe sokuqubha, iipuli.

UMzantsi Afrika uyagqwesa kakhulu kumdlalo wombhoxo ngoba iqela lombhoxo liqulethe abantu boMzantsi Afrika abohlukahlukeneyo. IMzantsi Afrika yaziwa ngoba yiRainbow Nation, baneentetho ezahlukileyo, bohlukile nangoku yombala wolusu. Ithi loo nto leyo kudityanwa kudityaniswa aba bantu bangabemi belilizwe laseMzantsi Afrika kodwa bohlukileyo ngokwenkangeleko, ibenze babe namandla xa bedibana batsho balenze iqela libe nempumelelo kakhulu.

Ukudlala imidlalo kuyalunceda kakhulu ulutsha ngoba kulufundisa imbeko, kulufundisa ukuthobelana, kulifundisa ukuqonda ukuba abantu abafani neemvelaphi zabantu azifani zohlukahlukene. Omnye umhlophe ngokwebala omnye omnyama, omnye akananto omnye unento, kodwa imidlalo ibenza ukuba babe nembeko bakwazi ukuthobelana nokuhloniphana. Ibenze loo nto leyo babe ziintshatsheli ngoba xa kufikwa ebaleni bafundiswa ukuba kuyalinganwa kuyathotyelwana.

Itshesi ngomnye wemidlalo enqabileyo emaphandleni kodwa ibaluleke kakhulu itshesi ngoba iwenza ingqondo bukhali, yenza ihlobo lokucinga luqaqambe. Umntu kumele akwazi ukuzicingela eyedwa engakuncediswa, engasebenzisi thekhnoloji, kodwa esebenzisa ingqondo yemveli. Iyanceda ngokuthi akwazi ukudibanisa amanani ngokukhawuleza, akwazi ukuthatha izigqibo umntu ngokukhawuleza. Iyanceda kakhulu itshesi.

Iqela eliyindumasi eMzantsi Afrika liqela lombhoxo. Lihleli liphumelela igolide kunayo yonke imidlalo edlalwayo ehlabathini, liwenza uMzantsi Afrika ube sendaweni entle ngokuba bafundiswa ukubambana. Yile nto behleli bephumelela, beyindumasi.

Iziko lozonxibelelwano endilithandayo kukubukela umculo. Ndiyawuthanda kakhulu umculo ngoba ndikholelwa ekubeni kokuba nokuba siziintetho ezahlukileyo nje kodwa umculo uyasidibanisa. Umculo wenza ukuba ndiluve, ndiluqonde futhi ulwimi lomnye umntu, naye aluqonde aluve ulwimi lwam endiluthathayo ngenxa yengoma kuphela. Ndiyawuthanda kakhulu umculo, iyandiphilisa emoyeni. Ineemeseyiji ezininzi kakhulu ezindenza ndiphole emphefumlweni umculo.